Ke gore dintho tse ngata tse etsahalang mona lefatsheng di mpe di kenywe mona dikhepeng tsena le ho ya mafatsheng a mang. Batho ba kgone hore ba tsamaye ka tsona dikhepe tsena. Le go tsamaisa tse ding tsa dintho tse rekiswang mona lefatsheng lena.

Bana ba ditekisi ba dula ba tatile mme ba etsa dikotsi tse ngata. Jwale ba dibese ditulong tseo tse kgonang hore ho emiswe ho tsona o kgone ho ithekela dijo, ba ne ba le jwetsa hore le nke nako ya lona. Jwale bana ba ditekesi ha ba kgone gore ba e etse jwalo ntho eo. Ba dula ba tatile.

Eya, ke a ke a kgona go kganna sethuthuthu. Empa sethuthuthu se na le bokotsi, mme sethuthuthu ha se batle hore o nwe jwala, kapa o nke dithethefatsi. Sona sethuthuthu ntho e monate ka sona ke gore o kgona hore o tsamaye ditulong tse ngata ka sona. Mme ha se sebedise le petrol-e e ngata.

Ke nahana e le kotsi haholo, mme mapolesa le bao ba di-traffic-e ba shebaneng le tsa tsela, le tsa molao wa tsela. Ba thusane le bona batho bana hore ba kgone hore batho bana ba sireletsehe bo kotsing bona bo bokana. Le di-company tsena tsa di-tracker tsena le tsona o tlameha le tsona di thusane le bona batho bana hore ba kgone ho sireletseha.

Bese tsena tsa rona tsena di sireletsehile haholo. Mme tekete ena tsa rona tsa dibese di a fihlelleha, le teng ha o sebedise tjhelete e ngata. Bese tsena tsa rona o kgona ho robala ho tsona, mme dibese tsena tsa rona di ya o kuka moo o sireletsehileng teng di o ise hape moo o tla sireletseha teng ho kgona hore o fihle hantle lapeng. Le hore o tsamaye hantle leetong la hao.

Ke ile ka tlatsa karete e bohlale ka tjhelete ya kgwedi kaofela. Hoba jwale e la re setereke sena ha se etsahala. Ke la tshaba jwale hoba ne ke tla reka tikete ena be ke sa kgone hore ke palame bese.

Ba hlokomelehile haholo dikoilong tsena tsa rona tsa baeti batho ba baholo. Ebile ba ya tshehetswa haholo ho ba dikoloi tsena di ba lekanetse hore ba kgone gore ba fihlelle moo ba yang teng.

Ditekesi di fumaneha hohl. Jwale dibese tsona ha di kgone hore di fumanehe hohle, le teng ha di kgone hore di fihlelle hohle ka boholo ba tsona. Jwale bese tsena ho tla tlameha hore kgoromente a leke hore a di atise. Le teng a etse tse tla kgona hore di lekane batho jwalo ka ditekesi.

Taba ena ya hore maqheku a ekeletswe tjhelete ya grant-e hore ba kgone hore ba kgahlametse le ho phetha mabaka e bohlokwa haholo. Hoba jwale o fumantsha hore batho bana, ha bana yona tjhelete ya hore ba palame ho ya tulong tse bohlokwa jwalo ka ho ya ngakeng, kapa ka ho ya bo sepetlele. Jwale e bohlokwa haholo, ke bona e le bohlokwa haholo hore ba e ekelletswe tjhelete ena, ba kgone gore ba fihlelle moo ba batlang hore ba ye teng.

Yona kannete e bohlokwa haholo ho ba batho ba senang dikoloi ba tla kgona hore ba di hire dikoloi tsena. Yona e bohlokwa haholo ho ba mang kapa mang ya nang le tjhelete, mme ya nang le driver's license o tla kgona hore a hire koloi ena a kgone hore a ye ditulong tsena tsa sa kgoneng hore a ye ho tsona. A lo bona botle ba Afrika Borwa.

Abuti, ne ke kopa gore o tlohele ho shapa ngwanenwa ka ho ba ngwanenwa o ntsa le monyane, ha a tsebe se sa se etsang. Jwale ha o shapa ngwanenwa jwale, o re utlwisa bohloko le rona jwalo ka batswadi. Hore jwale re kopa hore o tlohele ho mo shapa ngwanenwa. O kopile tshwarelo, ha phoso. Ke kopa hore o mo tlohele.